Ho ya ka nna ha se mang le mang. Tlameha motho ho ho be le tlhahlobo ya mokitlane o itseng, ho sheba na ha hona letho leo a le kolotang le e bang, o hloleha ho le patala. A be le mokitlano o itseng o kenang kgwedi le kgwedi, mme a be le account-o e leng horeng e sebetsa hantle ya bank-a. Ha ena ntho tse ngata. Ha se mang le mang ya ka kgonang ho fumantshwa overdraft facility.

Se re kgona ho nyolla limit-i elong reng ne re na le yona bank-eng. Se re kgona ho fumana ditjhelete kapa ho romella ditjhelete bathong bao re ba ratang. Se re kgona le ho ho ho ho ishebella dintho tseo bitswang ho thweng di-statement-e tsa rona moo, re shebe hore kgweding kapa dikgweding tse fetileng re sebedisitse tjhelete jwang.

Ke tla qala ka ho re haebe moo motho a kopang thuso, o na le app ya bank-a haeba a se na yona, a a a batle app-o ha qeta ho ba le app-o a etse bonnete ba hore o thola PIN e batleng mo sendela. Ho thweng ke OTP PIN-i a e kenye mme ha qeta ho kenya a etse bonnete ba hore o kenya dintlha kaofela tsa hae. A se ke e a sebedisa mabitso a motho o mong. A sebedise di di dintho tsa hae, ID nomoro ya hae ya ID, nomoro ya hae ya mohala, diaterese tsa hae. Ntho e nngwe le e nngwe a e sebedisitseng ha a ne a a bula kapa a qala ho ba le account-o kapa karete ya bank-a.

E, ke a dumela e mekgwa e e metjha ya taolo ya tjhelete e bebofaditse tsela eo batho ba ka laolang tjhelete ya bona. Hoba ho a kgonahala hore motho a kwalle tjhelete mme a bue bank-eng ya hae hore nang tjhelete eo o batla ho e kwalla sebaka se se kae. Ho fapana le ha motho tjhelete le ka letsohong a re o ipolokela yona. O tla nne a e nke hanyane hanyane mare wa tseba hore ha o e kwalletse bank-eng, bank-e ya ho bolokela yona. Mme ho na le melahawana le dipehelo. Mohlala, ha o e batla pele ho nako ho na le tjhelete e itseng e bank-a e tlo e nka. Mme hoo ho tlo etsa wena o nahane ha bedi pele o batla tjhelete. O tla be o tseba hore tjhelete e nngwe ya hao e tlo nkuwa ke bank-a mme o tla be o sentse ka tjhelete.

Ke tla re ho yena a kene app-ong ya hae ya bank-a. A kenye password ya hae, ha qeta a ye moo ho ngotsweng di-accounts kapo settings then a a ba ya moo ho ngotsweng close account. Ebe jwale ba tla batla a kenye PIN-i kapa password ya hao. Ho ba le bo nnete ba hore ke yena a e kenye. Ka mora moo ba tla mo sendela OT_ P or ba tla mo romella OTP PIN-i a e kenye le yona ebe jwale wa e kwala account ya hae.

Debit card ke tjhelete e leng horeng o sebedisa tjhelete eo e bang o na le yona. O e sebedisa ka ho otloloha ho fapana le credit card, e leng hore ke tjhelete ya sekoloto e o o e sebedisang.